Ewe, ndicinga ukuba ubudlelwane bosapho buyakwazi ukuba bube khona ngenxa yale midlalo kuba xa, xa beyidlala kulapho bebona khona ngubani othembekalayo, ngubani ongathembakaliyo, ngubani oqumbayo xa izinto zingahambi ngendlela yakhe. Loo nto yenza ukuba bakwazi ukufundana bakwazi ukuncedisana apho bebona omnye uyaswela.

Imidlalo yeevidiyo iyakwazi ukuba ibachaphazele ngendlela engalunganga abantu abaselula kuba kaloku bathatha izinto abazibona kwiividiyo bafune ukuzenza elizweni lokwenyani. Ukanti elizweni lokwenyani kufuneka umntu abe nentlonipho, amamele abantu abadala futhi aziphathe kakuhle.

Ndingathanda kubekho umdlalo okhatywayo kuba kaloku umdlalo okhatywayo uyakwazi ukuba udibanise abantu. Ndingaphinda ndithande kubekho umdlalo weqakamba kuba kaloku umdlalo weqakamba ayingabo bonke abantu abawudlalayo. Abantu abangakwazi ukudlala ibhola ekhatywayo bangakwazi ukuba bawudlale, bayodlala umdlalo weqakamba. Ndiphinde ke ngoku ndifune ukuba kube khona umdlalo wombhoxo. Lona umdlalo ndingawenzela ubekho kuba abanye abantu banemizimba emikhulu futhi banamandla bangakwazi uba badlale bebodwa kulo mdlalo bangalimazani.

Ndingamthengela ifowuni kuba ifowuni iyakwazi ukuba adlale le midlalo ayifunayo futhi phinde nam ndikwazi uba ndimfumane xa ndimdinga. Kwalapha efowunini uyakwazi ukuba afunde imidlalo le azawube eyidlala kwifowuni yakhe. Okwesithathu, uyakwazi ukuba njengoba edlala le midlalo efowunini azenzele imali ecaleni. Ngaloo ndlela kuzawufana nokuba akamoshi xesha njee kodwa wenza into ayithandayo futhi ayibhatalelwayo.

Angeke kube lula ukuba ndingumhlali waselokishini ndingenele imidlalo yokuqubha kuba elokishini awekho amadami futhi ayikho nemilambo, ziindawo ezithile ezinemilambo elokishini. Loo nto yenza ukuba ndingakwazi ukuzilungiselela imidlalo yokuqubha. Loo nto iza kundenza ukuba ndiphume ekugqibeleni kukhuphiswano, kuyinto endingayifuniyo leyo. Yiyo imicelimngeni yokuba ndingadibana nayo yinto yokuba ayikho imilambo ukuba ndingakwazi ukuzilungiselela imidlalo. Kungafuneka ndiqabele ndiye etawuni, ukanti kungenzeka andinayo imali kuba ndingumntana wesikolo.

Ukungabikho kwezixhobo zomdlalo weqakamba kwenza ukuba wonke umntu waselalini aphele edlala ibhola ekhatywayo nangona ethanda ukuba angadlala umdlalo weqakamba. Loo nto yenza ukuba ke ngoku sonke siphele sidlala ibhola ukanti ekhatywayo ukanti ayinguye wonke umntu oza kuba nesakhono sokudlala ibhola ekhatywayo. Futhi xa sibaninzi sidlala umdlalo omnye amathuba soze asanele sonke.

Ndingathanda ukuba kwisikolo somntanam kube khona umdlalo wamakhasi, itshesi, kube khona ibhola ekhatywayo, kubalekwe. Ndingavuya kakhulu ukuba kungaba khona imidlalo yokuqubha, kuba kaloku le midlalo njengoba iminintsi kanje wonke umntu uzawukwazi ukuba afumanise into akwaziyo ukuyenza kakhulu.